Ina hi swona hikuva loko u lava ku nghena ka inthanete u fanele u sungula u xava ti-data naswona u loko data yi durha yi endla leswaku vanhu va nga ngheni eka inthanete hikuva van'wani a va fikeleli ku yi xava.

Data ya Vodacom ya durha ku tlula data ya Cell C naswona mina ndzi nga langa ku tirhisa Cell C hikuva Cell C na hambiloko yi ku ti-data ta wena ti ta expire mundzuku wa swi kota ku yi ngetelela ya mahlweni u tirhisa ti-data na hambi se ti-expire-rile kumbe siku ro expire se ri hundzile kambe eka Vodacom a wu swi koti ku endla sweswo.

A hi swilo swa kahle i swilo swo ka swi nga tsakisi swinene hikuva data i xilo lexi hi faneleke hi xi tirhisa masiku hinkwawo naswona data ra durha lava tinetiweke va ri durhisa va va tlhela va endla ku ri ri hatlisa ri esipayara naswona lero hatlisa ri esipayara ri va ri tele ngopfu va ri endla ri va ri tele ngopfu ri tlhela ri va ri ri ri xaviwa hi mali ya le hansi va ri karhi va swi tiva ku data ra ra vona ri ta hatlisa ri esipayara.

Mina data ndzi yi xava loko ku ri ndzi lava ku yi tirhisa naswona hi n'hweti ndzi ta swi kota ku yi xava kambirhi hikuva ndzi tirhisa netiweke ya Telkom, Telkom yi na ti-data to ka ti nga durhi ngopfu naswona data ya vona ya swi kota ku tshama vhiki na hambiloko yi hatlisa yi esipayara ya swi kota ku tirha ntirho lowu yi fanelaka yi wu tirha.

Data i swilo leswi swi ku pfumelaka ku u nghena eka inthanete i vuxokoxoko lebyi u byi nyikiwaka hi netiweke provider ya wena leswaku u kota ku nghena ka inthanete naswona wa swi kota ku nghena ka WhatsApp u na le ka Facebook-u leswi endlaka ku u kota ku rhumela tivhidiyo na swinepe loko u nga ri hava ti-data a wu swi koti ku rhumela tivhidiyo na swinepe hi WhatsApp.

A ndzi ta pima ku hi siku ndzi tirhisa data yo fika kwihi naswona yo tanihi kwihi hikuva ku endla tano a ndzi ta swi tiva ku namuntlha ndzi fanele ndzi tirhisa ti-data to tanihi lani ku endla leswaku data ya mina yi nga hatlisi yi hela.

Wi-Fi u yi hakela kan'we hi n'hweti naswona wa swi kota ku yi tirhisa ku yi wa swi kota ku yi tirhisa laha u lavaka hakona naswona Wi-Fi a va ku pimeli ku u fanele u tirhisa ma-data mangani Wi-Fi a yi a yi pimiwi u yi tirhisa leswi u lavisaku ku yi tirhisa xiswona na hambiswiritano ti kona leti pimiwaku.

Xo sungula ndzi seta mpimelelo wa data lowu ndzi faneleke ndzi wu tirhisa eka foni ya mina foyini tifoyini ta masiku lama u ta ku pfumelela ku u seta ku u fane u tirhisa data yo fika hi kwihi naswona loko yi hundza laha u nga set a ku u tirhisa kona ya ku byela.

Hikuva vanhu vo tala se va ti tirhisa ti-cellphone naswona data hi yi tirhisa ku nghena ka inthanete naswona inthanete hi tirhisa masiku hinkwawo vana va xikolo va nga tirhisa inthanete ku endla vulavisisi eka leswi lavekaka exikolweni inthanete yi tirhisiwa hi wun'wana na wun'wana u naswona data i xi xa nkoka ku le ku evuton'wini bya hina naswona ha swi kota ku ku bula un'wana a ri a Limpopo un'wana a ri a Cape Town hi loko hi ri na data hi swi kota ku bula eka Whatsapp hi sendelana swithombe na swin'wana na swin'wana data i ya nkoka ngopfu.

Data kumbe data bundle i swilo leswi swi ku pfunaka ku u kota ku nghena eka inthanete u kota ku lavisisa swilo hinkwaswo leswi u swi lavaka eka inthanete naswona wa swi kota ku nghena eka ti-app tin'wani, to fana na vo WhatsApp, Facebook kumbe Instagram loko u ri na ti-data wa swi kota ku WhatsApp-a na munhu un'wana na un'wana a misaveni wa swi kota no rhumela lexi vitaniwaka voice note eka WhatsApp kumbe u fowunela u bela munhu riqingho hi WhatsApp, u endla leswi vitaniwaka video call kumbe voice call.

Lexi endlaka ku data masiku lama ri durha i ku ku na vanhu vo tala lava nghenaka eka inthanete naswona ku nghena eka inthanete swi lava data hikokwalaho ku swi endlaka ku data ri durha xin'wana i ku se ku na vanhu vo tala lava tirhisaka tiqingho leti vitaniwaka ti-smartphone ti-smartphone ti lava data ku nghena eka inthanete naswona hi ti-smartphone wa swi kota ku tirhisa data ku kota ku vulavula na vanhu van'wana misava hinkwayo ku endla tano u fanele u download-a WhatsApp leswi lavaka data naswona ku tirhisa WhatsApp ku laveka data hikuva ku rhumela mimeseji tivhidiyo na swinepe u rhumela hi data.

Masiku lama vanhu se ku na lava nga ti hoxa kona eka leswi vitaniwaka social media social media i swilo swo fana na vo WhatsApp, Facebook kumbe Instagram ku nghena eka sweswo ku laveka data naswona ku na van'wani va tshamaka va nghene eka sweswo va tirhisaka ti-data kambe van'wana va vone leswaku ku ku antswa va tirhisa ti-Wi-Fi hikuva data masiku lama ya durha naswona ti-data a ti tshami nkarhi wo leha hikuva ti hatlisa ti-expire vanhu masiku lama a va ha yi xavi ngopfu data hikuva se va tirhisa Wi-Fi.

Lexi munhu a nga xi endlaka hi riqingho ra yena ra le nyongeni hi ku tirhisa data i ku nghena eka inthanete ku nghena eka inthanete wa swi kota ku nghena kona loko u lava vuxokoxoko hi xin'wana na xin'wana futhi inthanete yi kona ku tirhela hina kambe ku nghena eka yona swi lava data futhi wa swi kota na ku download-a ti-game kumbe ti-app ta social media to fana na vo WhatsApp, Facebook na Instagram laha u kotaka ku nghena kona u kota ku vulavula na munhu wun'wana na wun'wana loyi a nga kona emisaveni.

U nga kota ku nghena eka inthanete u lavisisa vuxokoxoko byin'wana na byin'wana lebyi u byi lavaka naswona futhi u nga swi kota u ku nghena na le ka Whatsapp u rhumela vanhu tinghoma swinepe kumbe tivhidiyo.

E-e a yi hambananga data na Wi-Fi swi tirha swilo swo fana leswi xi hambanisaka i ku data wa swi kota ku yi xava u yi hoxa eriqinghweni ra wena ivi u fambafamba na yona hinkwako kasi Wi-Fi wa swi kota ku yi xava kambe loko u yi xavile Wi-Fi yi tshama endhawini yin'we laha ku nga laha u tshamaka kona loko u huma kaya swi vula ku a wu nge he swi koti ku nghena ka inthanete kumbe ka WhatsApp naswona data ya u hela kambe Wi-Fi ku na leyi yo ka yi nga heriki leyi vitaniwaka unlimited Wi-Fi.

Ku pfaleriwa ka data hi loko va ku pfalele ku u nga swi koti ku tirhisa data leswi endlaka ku u nga swi koti ku nghena eka inthanete kumbe eka social media.